Iseluleko engingasinika umzala wami ukuthi aqine idolo abheke phambili ngoba lo shintsho lolu ushintsho olukhulu futhi ushintsho oluzomfundisa okuningi ngomzimba wakhe. Umzimba wakhe uyashintsha ngalesi sikhathi, uma ebhizi akhula phecelezi uma ebhizi akhula uyakhona ukubona ukuthi umzimba wakhe uhamba ushintsho olukhulu. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi akubhekisise kahle lokhu futhi afunde kakhulu, ngakho ngoba umzimba wakhe uzomkhombisa okukhulu futhi kuzomfundisa okukhulu ngokukhula kwakhe.

Ukudla kwesintu kuhlanganiswa kakhulu namakhosi amasiko, imishado, imingcwabo, imisebenzi yokukhambanisa, neminye imicimbi ebalulekile. Izitsha ezifana nophuthu, amasi, umqombothi, ubhiya wesintu kanye nenyama eyenzwa ngokwesiko, zivame ukuba yingxenye ebalulekile yale micimbi. Ukudla okunjalo, kunakekela kunikela ekuxhumaneni namadlozi, futhi kubonisa ukubonga nokuhlonipha. Isibonelo, ngesikhathi somcimbi kamembeso, ukudla kwesintu kunesitho esibalulekile ekuhlanganiseni imindeni nasekubeni izibopho ezintsha.

Ezizweni eziningi, amantombazane afundiswa ukupheka izitsha zendabuko, ukulungisa ukudla, nokulondoloza ukudla. Lokhu akuyona nje ikhono nokusinda, kodwa futhi kuyindlela yokugcina amasiko nokudlulisa ulwazi phakathi kwezizukulwane. Ukwenza izingubo, ukwelula izindwangu nokwenza ubucwebe kuvamile emathini amaningi. Lokhu kubafundisa ukucophelela, ubuciko, kanye nendima yabo ekunakekeleni umndeni.

Amantombazane afundiswa ngamasiko omshado, izindima zabo njengabesifazane, abomakoti, nabomama. Lokhu kufundiswa kwenziwa ngabasikazi abadala abanolwazi olunzulu ngamasiko esintu. Kufundiswa ukuhlonipha, ukwethembeka, ukubambisana, nokuba yisithenjwa emndenini. Kuye kwenziwe nemigubo efana nokusina lapho kuvezwa khona amakhono okudansa nawokukhambisa umzimba ngesizotha okuyingxenye yokulungiselela umshado.

Ukuhlanzeka nokuziphatha. Amantombazane afundiswa ngendlela efanele ukuziphatha, ukugqoka ngesizotha, nokukhuluma ngenhlonipho kufundiswa ukubaluleka kobuntombi, nokuzigcina ngaphambi komshado. Lokhu kugxila ekutheni umuntu wesifazane ozihloniphayo nonesithunzi emphakathini.

Imibuzo ejwayelekile ukuthi ngibuzwe yona, ukuthi kunjani laphayana? Udlani laphayana? Futhi upholiswa yini? Futhi ufundiswa ukuthi uziphathe kanjani njengendoda eceda ukungena endodeni? Kepha-ke ngixwayisa ukuthi umntwana wakho makhelwane mayeyile laphaya, uzofunda okuningi, uzofunda ukuzihlonipha, uzofunda ukuhlonipha amakhosikazi, futhi uzofunda ukuhlonipha umuzi kaze ahloniphe negama nesibongo sakho omuphe sona.

Abaholi bokusoka bahlukile futhi abasebenzi ngendlela efanayo. Kube besiZulu abahlali ezintabeni kepha bayakhona ukuya la kunendawo ehlangene nasemfuleni, ukuze bangatholakali, bakhone ukufundisa abafana abancane laba abaya ebudodeni ukuthi inhlonipho ibalulekile futhi baziphathe kanjani njengoba bangena ebudodeni. EmaXhoseni kunokuvama ukuthi kufane. Kepha-ke emaXhoseni baya ezintabeni futhi abaphathi babo laba abafundisayo ngobudoda babayise lapho kanye babafundisa okuningi. Ukuze baphume lapho kwamele babhadale umklomelo wezinkomo kanye babonge nokuthi bakwazile ukufundiswa ukuthi ebudodeni kusetshenzwa.